Abaqeqeshi kubalulekile ukuthi baqeqeshwe ngakho konke lokhu ukuze uma kuvela isimo endaweni lapha abedlalela khona, noma lapha beqeqesha khona bekwazi ukuba usizo lokuqala.

Izindawo zokuthola isikhathi sokuzilibazisa azikho esikhathini samanje.

Ubuchwepheshe besimanjemanje kube nomthelela omuhle ezinganeni eminyakeni yamuva, kodwa-ke lokhu sekushintshe indlela okwenziwa ngazo izinto.

Umudlalo enguwuthanda kakhulu kunayo yonke ibhola.

Izindlela ezingcono zokugcina kakhulu nokuphatha impahla yezemidlalo yesikole ukuthi kube khona indawo lapha kuzobekwa khona izinto zemidlalo zihlezi zihleleke kahle, zihleli kahle, zinakekelwa.

Kubaluleke kakhulu ukuthi udlale ezemidlalo ukuze uzohlezi nengqondo yakho ihlezi isesimweni esi-right.

Ziningi izindlela ezingakwandisa ngakho lokhu, ukunakekela izikhungo zemidlalo ezikhona nokuxhumana njalo nabantu bakwa-Department of Sports ukuthi babaxhase ngakho konke abakudingayo.

Ukudlala igeyimu nabangani bami kwangenza ngizizwe ngisondelene nabo kakhulu, ngisondelene nemidlalo engiyithandayo kakhulu, kwakuwumuzwa engangiwuzwa umunandi kakhulu lowo.

Ukuthi wayibona inzuzo angayenza ngale inthanethi ekhona njengesimanjemanje njengokufundisa abantu ukuzivocavoca njalo komakhalekhukhwini, ezinkundleni zokuxhumana.

Umdlalo engangithanda ukuwudlala kakhulu ukugijima nokudlala ibhola futhi namanje izingane ziyawujabulela ngoba zivocavoca imizimba yazo, nemiqondo ihlezi ikhaliphile.

Imidlalo yendabuko yayingenza ngizizwe ngisesikhathini esedlule engangingekho kuso.

Ukubhala iziqeshwana, ukubaluleka kokwenza izinto zokuzilibazisa, ukubhala iziqeshana ukubaluleka kwezemidlalo.

Iqembu lami engilithandayo lawina indebe enkulu kuleli zwe esiphila kulo, ngazizwa ngijabule kakhulu.

Ngiziqhenya kakhulu ngokwabelana nolwazi nentsha yamanje ngoba ngisuke ngiyivivisa ukuthi ikwazi ukuzivivinya.

Yebo, sengazizwa ngidengwane kudlalwa umboxo ngoba kwakuyinto engingayazi futhi engangingayibuki, into engashintsha lokho ukuthi umuntu akwazi ukudlala zonke ezemidlalo noma afunde ngazo zonke ezemidlalo.

Ziguquke kakhulu ezemidlalo ngokuhamba kwesikhathi endaweni yangakithi okuyinto enhle ngoba izindawo lapha ekudlalelwa khona ezemidlalo, ziguquliwe zaba sesimweni esi-right for ukudlala kwentsha yethu nabadala.

Lokhu ngingakwenza ngokuthi ngimsondeze, ngikhulume naye ngimchazele ukuthi uma kudlalwa imoyo iyaba phezulu, imoya iyehla kodwa asibe sonke senze into eyodwa sonke uma ingakwazi ukwenza lokhu esikwenzayo uzofunda ngendlela.

Ngingaqhuba ngokuzifundisa ngokuzigugisa omakhalekhukhwini abaveza imifanekiso yezemidlalo wesintu.

Mina engingakwenza ukufundisa abantu izifundo mayelana nokuzilibazisa.

Kunzima ukwenza ubungani manje ngendlela izinto ezihamba ngayo.

Izinsiza ezibalulekile ukuthi izikole kumele zibe nomfanekiso nezinto zemidlalo ezisesimweni esi-right.

Amagemu aku-inthanethi angabalungiselela kakhulu ukuthi bazi ubuchwepheshe bamanje kuze bebefika ezimbonini ezidijithali kube lula yonke into kubo.

Ukuthi kube khona njalo imiqhudelwano efaka zonke izinhlanga njalonjalo njengemabhola mbhoxo.

Ukuziveza ngomculo kuzwakala kukuhle kakhulu kumnandi.

Izikole kumele zigxile kwezemidlalo evamile nezemidlalo ehlukahlukene esafufusa.